Kufuneka umazisi wakho.

Kuqakatheke ngokuthi imali uyoyifaka ku-akhawunthi yebulugelo, ngombana ubugebengu sebubunengi nawuphethe imali esandleni.

Usa umniningwana wakho ebhanga, bakuvulele ngaphakathi bakunikele ikarada.

Imibuzo engingayibuza ziindlela engingabulunga ngayo iimali zami ku-akhawunthi yami.

Ukhetha ngendlela badosa ngayo imali ebakubhadela yona ku-akhawunthi yakho.

Ibulungelo ivikela imali yami ngokuthi nanoma ngingahlangabezana nobugebengu, noma bathethe ikarada lami ngiyakghona ukuthi ngiyolivulisa ebhanga imalami ngiyithole isese khona.

Ugcwaliselwa mumuntu osebenza ebulungweni ugcwalisa umininingwana wakho ekhomphyutheni.

Imali ebhadelwako ngeyokugada ikarada lakho nemali oyifaka ngaphakathi kwekarada .

Iphini iqakathekile kobana nguwe wedwa ofanele uyazi begodu kuba budisi ukuthi umuntu akwebele ikarada lakho, akaz' ukukghona ukuliberegisa ngoba angayazi iphini .

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM, ungabiza unogada osebenza ebhanga noma e-ATM akuncedise ukukhipha imali ku-ATM.

Bafuna ukuqiniseka ukuthi uhlala lapho na, ubufakazi bomazisi bafuna ukubhalisa ikhathi ngaphasi kwegama lakho.

Amaqhegu neenlukazi nabo bavumelekile bona bavule i-akhawunthi.

Ilwazi nge-akhawunthi yakho ungalithola ebhanga la ofuna ukuvula khona i-akhawunthi yakho, ungene ngaphakathi ubuze abantu abasebenza khona.

Nawulahlekelwe ikhathi lakho uya ebulungweni la ikhathi lakho owalithola khona bakwenzele elinye .

Nawulahlekelwe ziinomboro zakho zokukhipha imali, uyaya ebulungweni nalapho bakurhelebhe bakwenzele iinomboro ezitjha.

Debit khadi, likhathi ongalisebenzisa ukubhadala iinkwelede zakho.

Ufanele-ke ukuvula i-akhawunthi nawuneminyaka ematjhumi nesithupa.

Ukuthuthuka kwetheknoloji kuyilethile itjhuguluko ekulu akusafani nalokha.

Mina angisabi ukuvula i-akhawunthi nge-inthanethi, ngombana ngithembe irhubhululo, ngiyarhubhulula ngaphambi kokuthi ngenze into ku-inthanethi.

I-insurance iyafana nestokfela, ngombana bakubambela imali bagada ipilo yakho nofana bakubambele imali, bakugadela ikoloyakho nayizakwenza ingozi, nje-ke bazakukhiphela imalakho bayilungise.

Kuqakathekile bona umuntu abe ne-insurance, ngombana awazi ilanga lakho lokusitjhiya ephasini. Kuzokufuneka bonyana uhlele nase sekufike ukufa, i-insurance yenza izinto zibe lula ekutheni ukuthi nasele nasele ukhambile ephasini bona bazakwenzela ngelanga lakho lokutjhona.

Imihlobo ye-insurance ekhona yi-Assupol, yi-Clientele, yi-Avbob, yi-Old Mutual.

I-insurance uyivula, ukhamba nomazisi wakho, uphatha nemali yokuvula i-insurance, uphatha namagama nabomazisi wabantu ofuna ukubafaka ku-insurance.

Kufuneka umazisi wakho nemali yokuvula i-insurance.

I-insurance yezamaphilo ngilokha nawugulako sele sewuyibhadelile uya emtholampilo bakhombise iphepha lokobana ubhadela i-insurance yezamaphilo, bese bakghone ukukurhelebha badose ku-insurance yakho. Yekoloyi i-insurance ubhadela bakubambele imali, namhla uzakungena engozini ikoloyi yakho imotjheka bayakghona ukukulungisela, nofana bakuthengele enye ikoloyi ngemali oyibekileko.

I-insurance isiza umuntu ngeenkhati zobudisi nalokha nasele sekagula, uthole ukugula kwakhe uzokurhelejwa mtholapilo efuna imali enengi. Nje-ke nawubhadalile i-insurance yakho yezobuphilo, izokurhelebha kuthi ibhadele isikwelede sakho esibhedlela.

I-insurance ibhadelwa inyanga nenyanga.

Ofanele ukuqale khulu nawuvula i-insurance kufanele wenze irhubhululo nge-insurance ofuna ukuvula kiyo. Uqale ukuthi benza izinto ezilungileko na, uqale nakabanye abantu ukuthi bakhe benza lokhu ebathembisile ukuthi bayakwenza na.

Kubalulekile ukuthi umuntu afunde imigomo ye-insurance ngokuyelela okukhulu, kungenzeka kunemigomo ongavumelani nayo.

Nawusemrarweni ubathinta ngomaliledinini, bese-ke bayakunikela, bakunikela isikhathi ebangakunikela ngaso imalakho.

Nakungenzeka kuthi umuntu uyatholakala kuthi akakabhadeli i-insurance qobe nyanga, i-insurance yakhe iyavalwa.

Indlela elula yokufumana ilwazi nge-insurance ofuna ukutlolisa khona amalunga womndeni, fanele uye ema-ofisini we wama-insurance owathandileko uyokubuzisisa ngendlela abasebenza ngayo, ubuzisise nemigomo nemibandela.

Kuqakatheke ngokuthi kungenzeka nawufika kwelinye ilizwe uthole ezinye izinto inani ebazithengisa ngalo lindlula inani ekuthengwa ngalo ngapha ngeSewula Afrika begodu nawuwonge imali wenzelela kobana nafanele ubuye kungabi yikinga, ukghone ukuthenga ithikithi lokuthi ubuye.

Kukudla ngombana uyafika kwelinye ilizwe nawunekhambo. Uyafika kwelinye ilizwe uthole inani ebathengisa ngalo ukudla lingaphezulu kunenani ekuthengwa ngalo ngapha ngeSewula Afrika.

Nakanekhambo kufanele ahlale phasi alungise imalakhe, kokuthoma. Abhale zoke izinto afuna nokuzenza bese abekele imali yakhona. Nasele akhambile nakafika la ayakhona angaberegisi imali endluleleko kodwana aberegise imali ayibhale phasi, imali eyaneleko. Aphathe imali eyaneleko.

Ikambiso engiyisebenzissako nanginekhambo elide, ngelokubhala phasi ibhajethi yemali engifuna ukuyisebenzisa nase ngikhamba.

Ikhambo lomuntu lingaphazamiseka ngokuthi nase izinto zikhuphukile la afuna ukuya khona kwelinye ilizwe, athole indawo yokuhlala ebekahlele ukuthi uyokuhlala kiyo, imali yakhona seyikhuphukile. Athole yena uphethe imali encani kunale yala athi uyokuhlala khona, lokho kungaphazamisa ikhambo lomuntu.

Imalakhe yehliswe ngokuthi imali yangapha eSewula Afrika nemali ye-Amerika azilingani. Nawufika ngale uyatjhentjha imalakho, uyenza inani le-Amerika.

Ngingamyelelisa ukuthi akhwele isiphaphamtjhini esingakaduri khulu begodu namahotela, ayokulala emahotela angakarudi khulu, lokho kungamongela imali.

Ngingamyelelisa ngokuthi angene azithengele yena ku-inthanethi. Angavumeli omunye umuntu ukuthi amthengele, umuntu loyo athi amnikele imali bese uzamthengela ithikithi. Ngingamyelelisa ngokuthi angene yena ku-inthanethi azithengele ithikithi lakhe.

kufanele bangene ku-inthanethi ngaphambi kokuthi bathenge, babale imalabo ku-inthanethi nofana bafundiswe botitjhere babo ukubala imali yala bayakhona.

Kubalulekile ngombana nafanele wenze izinto, uzenza ngokukhululeka ngombana imalakho uyihlelile. Nafanele ubuye awubi neenkinga zokuthi ubuye imalakho iyatjhoda kodwana ngoba imalakho uyihlelile ndani kubalula ukuthi ubuye.

Iintjhijilo abantu abahlangana nazo ngezokuthi kubanzima ukwazi bonyana babarobhile nofana ababarobhi ngombana imali leyo abayazi.

Iimali zikhuphukiswa emazweni kuya ngeminotho yakhona ngoba kunezinto ezithengiwako ngapha ngeSewula Afrika ezithengwa se-Britain ngeponde, ingakho-ke imali zitjhentjhwa.

Awa, awakakateleleki ukuthi wazi iimbalo kodwana ngombana uyakghona ukusebenzisa i-inthanethi ukuthi ikubalele imalakho lokha nawuqeda ukuyitjhentjha nofana ikubalele imalakho nawufuna ukuthenga.

Ungazijayeza ngokuthoma uthenge izinto ezingaphetjheya bakulethele zona ngapha kodwana uyozithenga ngomaliledinini.

Awa, akukghonakali ngombana ngombana kufanele ithikithi ulithenge ngomaliledinini wakho.

Awa, noma angayibikeli ngombana ngaphetjheya uyokusebenzisa imali oyiphethe esandleni sesele sewuyitjhugululile.

Kuqakatheke ngokuthi nawufika kwelinye ilizwe ukghone ukusebenzisa imalakho kuhle ingakutjhodeli.

Into edla imali khulu ekukhambeni kwakho yimali yokudla ngombana inani lokudla, imali ekuthengwa ngayo, inani layo ngaphetjheya inani layo alifani nenani langapha eSewula Afrika, yinto engenza bonyana udle imali enengi khulu.

Mawunekhambo kufanele ukuthi uphathe imali eyaneleko njalo kuzokwenzeka ukuthi ungasale uthenga nezinto bewusele ungazifuni ngoba wazi ukuthi imalakho yanele izinto ezibalulekileko ekhambeni lakho.

Ikambiso engiyilandelako ngeyokonga imali, ubhajeda. Nakunjalo ngiyakghona ukuhlela imalami ukuthi enye nenye imali ngiyoyisebenzisela ini.

Lingamphazamisa ngokuthi nakaphethe imali eyanele khulu angakaphathi enye, kungenzeka ukuthi nakafika ngakwelinye ilizwe afike athole ukudla sekudura khulu azitjele ukuthi emalini yokudla uphethe imali engangani, kwathola ukuthi inani selikhuphukile, amaranda wakhona asekakhuphukile.

Itjhugulukwe kukuthi amarandi ngeSewula Afrika akasebenzi, kusebenza ama-dollar njalo-ke i-Sewula Afrika ukwehla kwenyuka umnotho wakhona. Umnotho we-America mnengi undlula weSewula Afrika kwenza ukuthi amarandi nakafika eSewula Afrika ehle khulu.

Ngingamyelelisa ukuthi akhwele isiphaphamtjhini esingafuni imali enengi begodu ihotela nakho, alale ehoteleni elingafuni imali enengi.

Mina umuntu angene ku-inthanethi, afundisise ngaphambi kokuthi athenge ithikithi lesiphaphamtjhini nofana angalithengi emuntwini, alithenge qobe kukhamphani yesiphaphamtjhini ayokukhwela sona.

Ngingabayelelisa ngokuthi bahlale bavule i-inthanethi ngombana uyakghona ukubala inani leemali zangaphetjheya nge-inthanethi. Kwenzelela bonyana bangarobhani iimali zabo ngoba kubalula ukuthi babarobhe iimali zabo nangabe bangazi inani leemali zangaphetjheya.

Kubalulekile ukuhlela imali ngefanelo kusese nesikhathi ngombana kwenzelela ukuthi isikhathi nasele sesifikile, ungabi kukuthi sele imali ungasanayo nofana sele sewusekhambeni lakho, ufike iimali zakho sezitjhoda.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo nabatjhentjha nabatjhugulula imali yekhambo kukuthi bagcine bangahlukanisi ukuthi imali leyo isebenza njani nofana bathenge ngayo njani nofana i-change abazayithola nabathengako.

Ukuthi iimali zamazwe zingalingani zibangelwa mnotho nelizwe lizwe linye ngombana iminotho yethu ayifani begodu ayilingani.

Iye, kukatelelekile ngombana nawungayaziko uzakutjhodelwa yimali.

Ungazijayeza ngokuzifundisa ukutjhugulula imali nofana nasele utjhugulule amarandi uwenze ama-dollar nofana uwenze amaponde, ungazijwayeza ngokuzifundela ukuthi nasele itjhugulukile injani.

Iye, kuyakghonakala. Uthola abantu abazokurhelebha ukutjhugulula imalakho.

Iye, uyayibekela ibhangakho bangabi nomraro nasele ufuna ukutjhugulula imali ofuna ukuyisebenzisa ngaphetjheya.

Ukuphatha i-cash ngombana kungenzeka ukuthi iintolo ezinye azisebenzisi amakarada nafanele uthenge.

I-bank iyakhona ukukuthumela umlayezo kumaliledinini wakho.

Okungcono kukuthi uyitjhugulule sele usesengapha, ungakafiki ngaphetjheya ngoba angekhe wazi ukuthi kukude kangakanani la ongayoyitjhugulula khona, kunala ezabe ezabe uvakatjhele khona.

Lisiza ngokuthi ungalisebenzisa noma kukuphi nawusele ufikile ekhambeni lakho nofana noma uyangaphetjheya ungakghona ukulisebenzisa.

Amazwe engiwaziko se-America basebenzisa ama-dollar bese e-Europe basebenzisa ama-euro, e-Britaish basebenzisa amaponde.